Mona motswalle ke tlo hlalosetsa ka WEP, e le lentswe la senyesemane le bolelang Wired Equivalent Privacy. Mona re bua ka EPE sebediswang bakeng sa Wi-Fi. Sepheo sa sepheo-pheo sa yona, kapa morero wa yona. Ke ho tshireletsa, ho fana ka tshireletso e matla bakeng sa ho tshireletsa basebedisi ba yona. Ha o e sebedisa, ha se hangata motho a ka bang le a kabang ho kgona ho fumana tsohle tsa botho kapa tse bohlokwa ka wena.

Ha o batla ho ba influence-ra ya YouTube, e tsebahalang. O lokela ho etsa content kapa ho bapatsa seo o se etsang ho latela batho ba batlang ba e shebella. Ha ke tjho jwalo ke bolela hore o lokela ho etsa seo batjha se ba kgahlang ha jwale, o tsamaisana le dinako, o kgeme le dinako. O shebe hore na keng seo batho ba se thabelang haholo hona jwale. Ebe o etsa a Youtube ka sona. Hore se kgone hore se hohele mahlo a batho. Se hohele batho ka bongata.

Ka sheko ke letseditse seteishene sena sa seyalemoya. E le ho tletleba kapa e le ho tlo bua ka seo se sa nthabiseng jwalo ka ha ke le momamedi le molatedi wa lona. Ke bona hore matsatsing a jwale, le fihla le letsa dipina kapa hona le bua ka ditaba tse etsahalang mose ho mawatle. Empa le sa bui ka tse ketsahalo tse etsahalang haufinyana kwano ho rona monana. E ne mme seo, ha sa ntula hantle hobane se etsa batjha le bana ba ntse ba tla ba hola, ba lahle setso sa bona, ba lahle dipina tsa bona. Mme ha ho etsa jwalo, ba qetetse ba tswile tseleng ebile ba nkile setso se seng sa bona. Ba nkile setso sa mose ho mawatle.

Lebaka baka le etsang ke reke data ka letsatsi le letsatsi. Ke ho se tsebe kapa hona ho se be le tlhahiso leseding e matla kapa yona e felletseng. Kha ho re hore ke reke kgwedi ke lokela ho tsamaya metjheng e feng. E ne mme data ya kgwedi, bothata ba yona ke hore e fela ka pelenyana, ho fela ka pelenyana hw teng re bua ka hore ha ba o fe hore jwaloka ka ha o rekile ya kgwedi. O tlo e sebedisa kgwedi fela, ba o fa hore o tlo e sebedisa ho fihlella e bakana. Haeba kana e fedile, o tlameha o reke e nngwe hape.

Ee, ke tlo le hlalosetsa hore na hore le kgone ho fumana Wi-Fi. Motjhini o lo kentseng na le lokela ho tobetsa kae. Ke motjhini wa leboteng? Haeba e le motjhini wa leboteng, o lokela hore o penye hona le mo o penyang ka morao. O tlo fihla o penya ho fihlela o bo hlahisa didoto tse tharo tse tala. Ha e le motjhini wa pokothong ona, o monyenyane. O na le button ka thoko eo fihlang o e penya ho fihlela e hlahisa di-button tse tala. Ho bontsha hore motho o sebedise wa sebetsa mme o light-ile. E be ba hona jwale o fihlang o kenya founung, o sheba ntho eo thweng ke password ka morao ho motjhini o nonong.

Hoya ka tjhebo ya ka, ka pono ya ka. Dipampiri ha di sa rekiswa dishopong kapa hona mabenkeleng. Ka tsela ya hore, ntho tsohle se di fumaneha mehaleng. Tsohle tseo o di batlang di di ditaba ntho e nngwe le e nngwe e batlang di-poster a se di le teng mehaleng. Jwale batho ba bona e le tshenyo ya tjhelete hore ba ye mabakeng mabenkeleng kapa dishopong ho ya reka dipampiri.

Ha ne ke le mookamedi wa setjhaba sena. Ne tlo sebedisa mehala kapa tsona diyalemoya, e leng tsona tse ke tsebang hore batho ho tloha ha jwale kapa batho matsatsing ana. Ke tsona tse ba di fang Ke tsona tse ba di elang hloko, kapa ke tsona tse ba di fang attention haholo. Jwale ne ke tlo etsa di-poster-a ke di romele di-media-eng. Ho sebedisa mehala, ke di romelle di-media-eng. Hle ke di romele le diyalemoyeng. Hore mang le mang ya di bone.

Mona ke tlo le hlalosetsa ka kotsi ka tse mpe le tse tse tse ntle tsa Smart Phone Shop Application. Ke ho re hore o seka wa iphumana o uhu o huletswe tjhelete, o sa tsebe ntle le tumello ya hao. Ke hore bankeng ho na le ntho eo thweng ke di-savings mo kgonang ho beha tjhelete, mme o lata fela ha o batla ho e sebedisa. Jwale ne ke eletsa batho ba hore mehlaena ba qeta ho reka tseo ba di hlokang, ba nke tjhelete, ba fihle ba e be ka di-savings mme ba tla boela ba lata hape ha ba e hloka. Ke tsona dimpe tsa smart shop ho hula tjhelete o sa tsebe. Mme dintle ke hore ha o le maphatephate, o tobetsa feela o hokele tjhelete ya account-ong we late ka di-savings o e tlise ka mona. E be ba tjhelete ya tsamaya, ntho tseo di batlang wa di fumana.